Nna ntho e nka e eletsang mmuso ke hore fela pele ba ka ha ha dibaka tseo tsa ho ikwetlisa, Ba ke ba bue le batjha, ke hore ba etse bo mekgatlo ka buang le batjha, hore ba ke ba ba botse hore na ke eng ntho tseo ba ka dithabelang dibakeng tseno tsa ho ikwetlisa hobane batjha e hlile ba nang le dintho tse ngata tse ba ka di thabelang tse ke nahanang batho ba baholo ba kekeng ba ba le kutlwisiso bona ho tsona. So mmuso o ka fihla wa ba botsa hore na ke eng e le ka e thabelang dibakeng tse tsa ikwetlisa hore ba tsebe hoba le thahasello ya hore ba atamele ba dibakeng tseno. Hape ba batjha ba rona ba rata social media haholo. So nna ne ke nahana hore mmuso ntho ena e ka e etsa hore ba baba thibelle dibakeng tse ding tsa social media hore ba seka ba ba ba ho yona haholo, ba tsebe hoba le thahasello ena ya ho etsa dintho tsa ikwetlisa.

Papadi ya hockey ke papadi e monate haholo e ke e thabelang ke e follower haholo le bakgotsi ba ka wa fumana re sheba hore na nako tsa yona di bapala neng, ebe re a sheba hore le hore na stadium-ng se haufi na hona le match wa hockey ebe re itokisa, re apara diaparo tseo tsa bona, ebe re tsamaya relo shebella hockey monono stadium-ng. Ke papadi e monate haholo, ke rata hore e kgothalletsa bo mme ba se ka ba nahana hore feela dipapadi tsa bontate fela le bona bantse ba kgona hore ba ye dipapading, ba ikwetlise le hore ba iketsetsa tjhelete le malapa a bona.

Motho a ka lakatsang ho kena papading tsena tse kgolo jwalo ka yona ya mabelo a dikoloi nka mo kgothaletsa hore a ikwetlisa a tsamaye ditsing tsena tsa bonang hore na le boikwetliso ba papadi ena. A kope hore o kenela a ikwetlise a shebella haholo le papadi ena haholo bo thelevisheneng, e tla mo bontsha hore na o tlameha a thole monyetla ona wa hore a be le skill tseno tsa ho ikwetlisa hape ha se na le tsona ha lo batla batho ba tla kgona hore ba ba etse ntho eo thweng ke investment ho yena investment kore ke tseko tsena tsa ditjhelete hore a kgone hore a kene dipapading tsena, a kgone hore wa tseba a tsamaye a bo mafatsheng a hodimo, a lo bapala papadi tseo.

E, ke nahana ke nthwe ntle haholo hore motho ha a na le moithuti bona ba dipapadi e tla mo fa boithutiso bona ba hore a tsebe ho tsamaisa batho ba bang ba kenelle hona moo dithutong e mo baithuti ba horeng a kgone hore yena e le motho a itsebe hore na ke mang, a tsebe hore na tsela ya hae ya bophelo na o batla hore e tsamaye ka tsela e jwang. E mo fa nako tsela tse hlwahlwa haholo hore a tsebe hore na kenye a batlang ho etsa lefatsheng, a tsebe ho ruta le ba bang, a rupella le ba bang tseleng tseno tsa ho ba leader e hlwahlwa.

Papadi e ke e ratang haholo ke ena e bitswang tennis ke papadi e ha o ikwetlisa, o tlameha ukwehlise tseleng tsa matsoho haholo matsohong hodimo mona diphakeng le maoto hobane ke papadi eo o tlameha o mathe haholo le hore matsoho a hao ebe matsoho a tiileng hore o tsebe o betsa bolo enana ka mokgwa o hlokahetseng le haholo dijo tseo di jang, ke ke ntho tsa bohlokwa hore o je dijo tse tiisang mmele hore ha o ntso o ikwetlisa hore mmele wa hao o loke o phahamise matsoho le maoto, o je dijo tse nepahetseng, o je le di-vitamin tse hantle hore mmele wa hao o phahame ka nepo le kelellong, o tshwanetse, o nwe le di-vitamin tse phahameng sa le kelello for ntho hore kelello ya hao e tsebe hore e concentrate papading ena ya hao haholo beke le beke o kae bapala O ka etsa ha ngoe ka ka letsatsi hore o tsebe ho ikwetlisa hantle.

E teng e kgolo pakeng tsa motho ya nkang karolo dipapading le a sa nke karolo dipapading ya nkang karolo ya dipapading. Ho lokisa mmele a hae o kwetlisang mmele wa hae nako yohle, e mo ruta hore mmele wa hae o sebetse hore a tswile a a hlwahlwa, a shahlile, o etsa mmele wa hae hore o seka tsofala ka pele. Fela le motho a sa ena o ntsana le ntshetso pele hobane hase ntho tsa dipapadi fela tse etsang motho a tswele pele bophelong hobane le kwetliso ya kelello ke ntho ya bohlokwa hobane hona le batho ba sebetsang ka kelello ho feta ka mmele. Jwale nka netefatsa hore bale babedi ba ntse ba na le ntshetso pele e ntle ho haholo ha fela motho I keep-a kelello ya hae le mmele wa hae o ntso sebetsa, ke nahana bale babedi ba ntse ba na le ntshetsopele e ntse le ntle bophelong.